Isihlalo sabakhubazekile sibaluleke kakhulu ukuthi umuntu okhubazekile akhona ukufinyelela la afuna ukuya khona. Senze indlela ibe lula kakhulu ukuthi abantu abahlala naye bangabi nomsebenzi omningi kakhulu. Kubalulekile-ke ukuthi thina abantu esihlala nabantu abakhubazekile sibanakekele.

Kungangiphatha kabi kakhulu ngoba isiguli ezobe sisifonelele i-ambulensi asizobe singalutholanga usizo futhi lokho kungangenza ukuthi ngifonele ungqongqoshe wezempilo mayelana nalolu daba lokushoda kwama-ambulensi endaweni yangakithi.

Mngani wami kubalulekile ukuthi uyilandele imigomo nemibandela yokulwa nale sifo se-T. B ngoba siyingozi kakhulu futhi siyalapheka uma uyilandela ngendlela imigomo nemibandela yaso. Kubalulekile nokuthi uthathe amaphilisi wakho ngendlela ngoba lokhu kunciphisa namathuba okutheleleka ngezinye izifo nanokuthi ulwe nalezifo. Uma uthatha amaphilisi akho ngendlela iyaphela i-T. B.

Baba, ukhansela, siyabonga siwumphakathi ngosizo osiphe lona mayelana nokusilethela umtholampilo owumahambanendlwana. Ube usizo olukhulu kithi emphakathini ikakhulukazi kubantu abagula kakhulu, nawogogo abalanda amaphilisi abo.

Into engenziwa ukuthuthukisa okutholakala kwezempilo ezindaweni zasemakhaya ukuthi uhulumeni noma ikhansela lendawo bexoxisane nomnyango wezempilo ukuthi okungenani akumane kufike umtholampilo ongumahambanendlwana ozohamba ozohambelana izindawo ngezindawo.

Kunomehluko phakathi kwabathakathi nezinyanga. Inyanga umuntu owelaphaya ukuthi umuntu asinde, kepha umthakathi umuntu obulalayo okhipha, umuthi wokubulala. Lowo muntu ubizwa ngokuthi umthakathi, ngoba akelaphi uyabulala uyabhidliza.

Into engasiza ukuthi amantombazane endawo angakhulelwa, kungaba nokukhulumisana kwamantombazane endawo etshelwe ukuthi ubungozi bokukhulelwa. Futhi okungenzeka okunye ukuthi amantombazane endawo angabizwa ahlaliswe phansi ayalwe, kube khona nalokuba ukuhlola kwezintombi, ukuhamba umhlanga.

Ngokubona kwami, uhlelo lokuqwashisa amantombazane ngezindlela ezahlukahlukene zokuhlela umndeni, yikho okungasiza ikakhulukazi uma usubona ukuthi unomntwana osezibandakanya ocansini, ukhulume naye mayelana nezindlela ezibalulekile zokuhlela umndeni ukuthi angakhulelwa angakahlehli.

Zingathuthukisa kakhulu izimpilo zabantu abakhubazekile ngoba bakuthola kunzima ukusizakala nanokuthi bakuthola kunzima ukufinyelela la okumele baye khona ngoba basuke bezodinga usizo komunye umuntu. Manje izinsiza zokusebenza zokusiza ezithengekayo zingaba lula kakhulu ekuthenini bakwazi ukuzisiza.

Mphathi womtholampilo, ngihamba ngibheka amaklinikhi emtholampilo ukuthi kuhamba kanjani mayelana nokunakekelwa kweziguli. Ingabe ukugcwala kwamakilinikhi kuhamba kanjani nezinsiza kusebenza kanye nabasebenzi bakho.

Dadewethu, njengoba uhlala ngihlala nogogo and okunye impesheni yakhe ayanele ukuthi angathenga ukudla okuzosigcina inyanga yonke. Bengisacela njengo dadewethu osebenzayo ukuthi sisacela usithumelela imali, sikwazi ukugcwalisela eholweni likagogo ukuthi sikhone ukuthenga ukudla ngoba imali kagogo ayanele, ukudla kuyadula kakhulu, ngiyabonga.

Yebo, ngake ngayiphuza imbiza. Ngangiphethwe yisisu, yangisiza ngoba isisu ngaleso sikhathi saphela ngoba sasingihluphe isikhathi eside ngingalutholi usizo, ngaze ngathola imbiza ngayiphuza isisu saphela khona lapho.

Amagumbi abantu, amagumbi abantu besifazane okunakekela abakhulelwe kumele abe nezinsizakusebenza ezanele, futhi kumele kube namanesi amaningi asebenzayo azokwazi ukugada abantu besifazane abasenkingeni abakhulelwe.

Izinsizakusebenza zezempilo ezisiza iziguli ezinesifo sofuba imishanguzo elwa nesifo sofuba, ikakhulukazi endaweni esikuyo. Kubalulekile ukuba iziguli zithole imishanguzo yazo yendlela ngoba lokhu kunciphisa amathuba okuthi abanye abantu betheleleke ngaso lesi sifo.